Xana abantu bechitha ixesha lomsebenzi kwi-social media, loo nto ithetha ukuba umsebenzi awuzukwenzeka futhi ixesha lomsebenzi lityiwa kwezinye izinto ezingaphethelani nomsebenzi. Loo nto ikhokhelele ekubeni umsebenzi lowo afumaniseke ehleli kwiingxoxo nabaphathi ngenxa yokungenzi kwakhe umsebenzi ngendlela eyiyo. Loo nto yenze inkampani ingayenzi imali yenyanga okanye imali yonyaka.

Mama, xana ukufuna ukundithumele umyalezo ngonomyayi, uthabatha umnxeba wakho ucofe apho khona kubonisa umntu othethayo, uthethe yonke into ofuna ukuyithetha kum. Ukugqiba kwakho undithumele, nam ke xana sendibuyela kuwe ndakuphendula ndenze njalo. Xana uthumela umyalezo welizwi lakho ndiwuva ngale ndlela ufuna ndiyive ngayo umyalezo. Kuba xa ubhala iyakwazi into oyithethayo ungavakali ngeli hlobo ufuna ivakale ngalo.

Abantu abathanda iindaba zikanomathotholo ivame ukuba ngabantu abadala, abantu abebeqhele ukumamela unomathotholo kwangeentsuku zakudala. Loo nto ke ibenzela ukuba iindaba baziva ngolwimi lwabo kunomathotholo yaye bayakholwa ngabasasazi bakanomathotholo, futhi ke iindaba zikanomathotholo azinayo intengiso. Iindaba zikamabonakude zibanayo intengiso abantu ke abadala abadibananga neendaba ezizawumane zimiswa, bakholwa kumamela iindaba zide ziphele.

Ngexesha lokumiswa kweentshukumo ka-twenty twenty, zininzi kwi-intanethi ezazivela zingezizo. Zininzi iindaba ezazivela zizizo. iindaba ezizizo ngoba iindaba ezizizo ziphuma abachutyiweyo yaye ababhali abaziwayo nababhali abathembekileyo. Ababhali ke ababhalela ukwenza imali bona bavame ngokukhupha iindaba ezingezizo.

I-influencer endicinga uba iyalukhuthaza ulutsha, ngumama othile onencwadi onguMpumi Ledwaba. Lo mama okanye usisi uncedisa ulutsha ngempilo yalo engcono, ufundisa nakanjalo ngokuziphatha, ufundisa ngeendlela zokwenza imali. I-content yakhe ingempilo yokuphucula uluntu.

Andinawo amava wokuxhatshazwa kwi-intanethi kodwa ke ndiye ndibabone abantu abaxhatshazwayo kwi-intanethi ukuba loo nto ibenza ntoni. Number one, iyabachaphazela ngokwempilo yengqondo yaye ibenze bazive bebancinci. Yaye ibenze bangafuni ukuzidibanisa noluntu kwakhona.